Go reka data go a tura, go a bitsa, go bitsa madi a kwa godimo, mme go botoka, go ka sebedisa kapa o reke Wi-Fi-e. Madi a data mo metlheng ya segompieno, a kwa godimo tota.

Di-App-o tse di tshwanang le WhatsApp-o, di mosola tota mo maphelong a rona, o ka fitlhela motho gongwe a sena madi, go ka founa kapa a letse mogala. Mme le tsona di-App-o tseo, di re tswela mosola ka gonne ka dinako tsa bo emergency, o kgona go founela motho ka tsona, o kgona go romelela motho molaetsa, o tsene, sebeng motho o o na le data.

Ke ganetsana le dikgang tsa gore dikokomana tse di godileng, di tlhaloganya go dirisa di-smartphone-u fela jaaka batho ba ba botlana. Batho ba ba botlana, sa le ba berekisa di-smartphone-u bonnyeng ba bona, motho sa la itse go sebedisa smartphone-u a na le dingwaga tse tharo or dingwaga tse pedi, fela dikokomana tse di godileng tsone ba ithuta smartphone-u mo metlheng ya gone jaanong jaana. Mme fela, bangwe ba dikokomane tse di godileng, ga ba ise ba tlwaele go sebedisa smartphone-u, motho o sebedisa smartphone-u for messaging le fela gore ba arabe di-call-o, mme fela ba ithuta le nako, ba tsamaya le dinako.

Nkile ka na le mathata a data, gantsi ke felelwa ke data ke sa solofela, mme ke ikutlwa nkare bophelo ba ka bo eme, ga ke itse go etsagalang mo lefatsheng, ga ke kgone le go kgona, le go bua le batho ba ke ba ratang. So bophelo ba ka, ke ikutlwa nka re ba ema, ga nka felelwa ke data.

O tla fitlhela motho a nametse motorkara, gore a kgone go ya ko lefelong le go na leng data. Jaanong, ke nagana gore go botoka gore ba itsise batho mo e leng gore, data ga e bereke, re sa tlhole e bereke kapo ga ya patelwa. Mme gone jaanong, go na le le ditekisi di motorokara tse eleng gore ga o le mo tseleng di kgona go connect a ka data. Nna ke bona go le mosola ebile go se mosola, go ya ka nna, gore motho a tswe mo ntlung a latelele Wi-Fi ko polekeng e itseng, mme fela go botlhokwa e le gore o ko polekeng e tshwanang le bo mmemogolo o dimela ke dutch o dimela ke data mme o ka kgona go connect a ko Wi-Fi ya ko molong, go botoka gore o kgone go kry-a thuso .

Dipapatso dingwe mo ditirisong, ke bona e le phoso go bona se ke neng ke se tlhola, kampo ke se search-a. Ke ikutlwa e le tlolomolao wa sephiri saka, ebile seo se tlang tshwarisa le ka molekane waka kana bana baka, ba kgonang go tshwara phone-u ya ka, mme ke ba letleletse, ke bona e le tlolomolao tota, go phoso.

Di-fake news tota di ama setšhaba sa rona mo tseleng e sa siamang, ka gore o fitlhela motho a begile motho, kana e le losika la gago, kana e le tsala ya gago, a re gongwe motho o o tlhokafetse kante go se jalo, wena o bo nagana gore motho o o tlhokafetse, e be go ama ka maemo a sa siamang. Nako enngwe o kry-a motho a ipolaya go sa tlhokagale, o fitlhela batho ba bangwe ba tsena mo bolwetsing ba tlhaloganyo, ka ntlha ya boithamako le maaka a batho, go kry-a balatedi, mo dikgaisanong tse di tshwanang le bo Facebook kana Twitter.

Go tshwanetse go nna le motlapitso, le go tlhalosetsa bareki ka mokgwa thekenoloji e sebetsang ka teng, le ka mokgwa o sa tlwaelegang. Setšhaba se tshwan'tse se ithuta thata ka ga thekenoloji, ka gonne dilo tsa thekenoloji di tsamaya le dinako, mme fela, re ka se kgone go di atlhola, or-e re kgone go go ikama ka tsone go le gantsi ka gore, ke dilo tse e leng gore di fetoga le nako le mokgwa.